Ewe, imicelimngeni eye ibe khona kukuba kude kweekliniki kwaye iikliniki kufumaniseke ukuba zinceda abantu abaninzi. Uhlala ekliniki kudeske kutshone ilanga, oko ubufike ekuseni ungafumani namachiza awo ngenxa yokuba kude kweendawo.

Hayi, mna ndicinga ukuba ucwangciso alukhutshwa ngokwaneleyo ezikolweni ingakumbi ezi zilapha emaphandleni. Ingathi urhulumente qho nyanga nenyanga anganazo ii-awareness ezingena apha ezilalini zixelela abantwana ngokucwangciswa, kunye noomongikazi abaza kuncedisa.

Ewe, kukuba neentloni ndingatsho ukuba yenye yemicelimngeni aye babebenayo kodwa ke nenkxaso yefemeli ingaluncedo kakhulu emntwini xa ene-HIV . Angajajwa, axhaswe kuphela.

Ewe, kuba abantwana abancinci babaneentloni kakhulu, ngoko ke into engabanceda kukuba umzali lo wentombi le ikhulelweyo aloko ayixhasile ukuthi ayisapote idibane noogqirha.

Mna ngokokwam ndiya kathathu ukuyohlolwa kuba ndifuna ukuzazi isimo sempilo sam, ndingaziboni sele ndigula ndisengxakini.

Ewe, bona ibabeka emngciphekweni kakhulu into yokusebenzisa amayeza awathenga endleleni angengawo. Kodwa ke ingathi norhulumente angakwazi ukunceda abantu kuselixesha, umntu angadeske abone elinye icebo.

Ewe kona, andinawo amava angako kodwa iyancedisa into yokuhlala nefemeli yakho, usapho lwakho, lukuxhase xa kuthwe waswelekelwa, walahlekelwa, ngumntu.

Ewe kona, kuba kwixesha langoku nawo amadoda ayabona awasafani nawo amadoda akudala kuba xa udinga uncedo uye uyolucela. Ungadeske ubonakale uhamba endleleni uhamba uchola amaphepha.

Ewe, xa ukhubazekile uye ukwazi ukudibana noogqirha kube ngugqirha akwenzela incwadi naye seyeqale wakuhlola. Akubone ukuba awukho ukhubazekile nyhani ikhona into engekho kakuhle apha emzimbeni, wandule ke ngoku ukuya kurhulumente kwiityalike zikarhulumente uyokucela uncedo.

Ewe, kwesiya esam isikolo endandifunda kuso wayekhona umntu obekiweyo for ukuba ancede abantu, uncedo lokuqala, xa kukho ingxaki into engxamisekileyo.

Iyanceda kakhulu ngoku ubuxhakaxhaka bale mihla kuba uyakwazi ukuyocela uncedo, ukwazi ukuvala okanye umise inzala xa ufuna lingekafiki ixesha, ulungiselela umntwana aqale afike.

Inefuthe elibi kakhulu yona loo nto yokungabikho kwabantu ekliniki. Yingako nje abantu baphetha sebethenga imidubulo amachiza angengawo endleleni kuba amachiza ekliniki bangawafumani okanye bafike abantu bebanintsi kakhulu kwaye namanesi enqongophele anceda abantu.

Bayazithemba zona iinkonzo qha zihamba kade, zifika kade eluntwini.

Ewe, into engabanceda kukubaxhasa ungabafakeli uxinzelelo uba mabathethe, ubaxhase maxesha onke. Ubabonise neendlela ezinye abangaphila ngazo phantsi kwezi meko zokuxhatshazwa kodwa ke ungabajaji.

Ewe, umntu one-pressure uyabonakala, uxinzelelo lwegazi. Uyabonakala ngokuba loko ebilile kwaye igazi lakho yakhe litshisa, xa kubanda agodole, xa kutshisa agodole. Ezo mpawu ke ezo zibonakalisa uba uxinzelekile.

Ewe, ndingatsho ndithi indlela yokunyanga yasesibhedlela yeyona yona enceda kakhulu. Kodwa ke nale yesiNtu iyakwazi ukuncedisana, zihambe ndaweninye.

Ewe, ngexesha lekhovidi mna ndandiziphethe kakuhle ndimamela imiyalelo yezempilo norhulumente. Ndandihlala ndisifakile ke nangona umntu wayesoyika kakhulu nakuphuma ukuhlala ezindaweni ezinabantu abaninzi, umntu wayezihlalela nje eyedwa ixesha elininzi.

Ewe, loo nto ibachaphazela kakhulu abanye kudeske angafuni ukudibana nabantu ahlale yedwa ezivalele endlini. Loo nto leyo ifuna usapho lwakhe lukwazi ukumxhasa and niluxelele noluntu ngendlela akhubazeke ngayo ayeke uba neentloni, ahambe ne-counseling.

Hayi, mna andikaze ndidibane naloo meko, andinawo amava wayo. Kodwa ke xa into ubungayilindelanga uya kwazi nokuyinyamezela kuba seyikhona ungayenzi uyilahle, ungayithandi. Iza kube ingumntana lowo ingowakho, akuzutshintsha.

Ewe, zikhona izinto apha ekuhlaleni kule ndawo ndikuyo mna abantu apha abantu badala badityaniswayo phakathi neveki bahambe bayokuzivocavoca, baphekelwe batye. Bahlale noko imizimba yabo ishukunyiswe ivocavocwe.

Ewe, urhulumente yena kufuneka akwazi ukuxelela abantu kusengethuba. Umntu angathi aye emtholampilo afike angekhoyo amayeza. Kungcono xa enazo into zawo amxelele kusengethuba, angahambi ayojika emtholampilo kanti uncedo akazulufumana.

Ewe, izibhedlele neekliniki bekufuneka zibe nabo oonogada abasezingeni eliphezulu, bazawukwazi ukuthatha amanyathelo xa ixhoba elo lixhatshaziwe.

Hayi kona akubalulekanga ukuba ucinezelelwe into nawe ongayifunanga. Abantu basekuhlaleni neenkosi yibona abafanuba bayazijonge ezi zinto ezinjalo.

Ewe, iya nangokhula kwakhe umntu lo ongutata uba ukhule ephethwe kanjani kwabanye ixesha elininzi. Kuye kuvuse iminyele abe engacinganga ukuphatha yena ifemeli yakhe kakubi. Loo nto iya kunceda ukuba umntu ahambe ayokubona oogqirha bengqondo bakwazi ukumhlola xa eziva ingathi uphantsi koxinzelelo lokuhlukumeza usapho.